Insizwa ingazizwa inakho ukuziqhenya nokuzazisa ukushintsha okusuka ebumfaneni kube indoda kungamenza ukuthi ajabule lokho. Okwesibili, insizwa ingaba nalo uvalo ukuzwa noma ukutshelwa eminye imithetho eqinaqinile kungamenza ukuthi abe nokusaba. Insizwa futhi ingazizwa ithuthukile noma ikhumbule ekhaya ngoba laphayana basuke bangekho abazali noma abomndeni kungaba khona ukuthi ikhumbule abomndeni.

Indlela abathonya abagqoka ngayo kuba nembangela embi ezinganeni ikakhulukazi zabantu besifazane, ngoba laba thoya bagqoka amantombazane izinto ezincane, bagqoke izinto ey'ncane okwenza ukuthi iy'ngane uma yikhula zifuna ukufana nabo. Zifuna ukufaka iziketi ezincane eziveza umzimba. Okugcina sekwenza ukuthi kukhuphule amacala okudlwengula, amacala okuhlukunyezwa. Kanti futhi nasebafanele akwenzi ukuthi amajongo agqoke kahle ngokuhleleka, amajongo ayagqoka ayalenga.

Ukudla okwangenza ukuthi ngixhumane kakhulu namasiko wakithi kwakuyinyama yenkukhu engayipheka nogogo namadombolo. Kimi into eyagqama kakhulu kwaba idombolo elangikhumbuza emakhaya emandulo ngoba kwakwenziwe nomsebenzi, kwenziwe nomqombothi. Ngakhumbula ekhaya elikhulu kwagqama kakhulu idombolo nenyama yenkukhu.

Kubalulekile ukuthomba entombazaneni ngoba okokuqala nje bahlala nayo ogogo nomama bayifundise indlela yokuziphatha ngoba isuke isishintshile ukuba ingane isuke isindodakazi. Okwesibili, bayifundisa ukuziphatha ukuthi intombazane iziphatha kanjani, ayilali nabafana, ayihlali ngendlela ethize, ihlezi izovala imilenze noma izinyawo. Basuke bayifundisa ngokuhlonipha nanokwazi nje izinto ekumele izenze ekhaya.

Ifilosofi yobuntu ithi umuntu umuntu ngabantu ngingabachazela omakhelwane bami abaxabene ukuthi noma ngabe yini le ababhekane nayo kodwa bazodingana njengabomakhelwane. Uma ngabe khona okubi okwenzakalayo ekhaya lamakhelwane omunye angekho kumele lo omunye umakhelwane ambhekele. Uma ngabe izulu liyana iy'mpahla zakhe zisecingweni, kumele lo munye umakhelwane ambhekele, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu. Ngingabachazela ukuthi siyadingana njengabantu. Kufana nokuxhawula uthinta esami isandla, nami ngithinta esakho isandla siyadingana. Ngingabachazela nje ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu.

KwamaZulu inyama yenkomo ehlatshiwe ikhombisa kakhulu inhlonipho ngoba le nyama uma uyihlabile uyakwazi ukuthi ucele ngayo uphinde ubonge ngayo emsamu. Bese kuba umqombothi abanye bawubiza iZulu bhiya umqombothi unikezwa abantu abadala noma abangasekho ukuthi bawuphuze kuqala. Wona-ke ufana nomhlabelelo kubantu abadala ukuthi baphuze kube khona abakuphuzayo.

Izizukulwane ezincane singazizwa ngokuzithemba ngokuthi kumele emphakathini kungaze kulindwe imemulo uma kumele kuqokwe lezi ngubo, kumele kube khona isikhathi mhlawumbe njalo uma kuphele inyanga zihlangane iy'ntombi zigqoke le y'ngubo ziye eyindaweni zokudlala mhlawumbe ey'fana namagrawundi ziziqhenya ngobuntombi bazo. Okokuqala lokho kungenza ukuthi izingane zingasabi ukugqoka lezi ngubo lezi. Okwesibili ukuthi izingane kumele zigqugquzelwe ngokuthi zithande imizimba yabo njengoba injalo zijabule zibungaze futhi ubuntwana bazo zingabi namahloni. Kumele le nto ijwayelwe ukwenziwa khona zonke izingane zizokhululeka mase kumele zenze.